Lexi endlaka munhu a kombela mali ya xikombelo yo tlula mpimo i repossession from banks, a kolota vamachonisi, a kolota timovha, a kolota tiyindlu leti a nga a rent-aka, a kolota na swin'wani u kuma ku na devorce, a kolota na swo talatala. Hi swona swi endlaka a kombela mali a lomba mali yo yo tlula mpimo.

U nga vutisa mutsundzuxi wa le bangi leswaku u nga hoxa mali muni hi n'hweti? Xivutiso xo sungula. Xivutiso xa vumbirhi ndzi nga vutisa mutsundzuxi wa le bangi leswaku va mali muni hi n'hweti ya interest or-o ya tax. Xivutiso xa vunharhu, ni nga vutisa mutsundzuxi wa le bangi leswaku loko u tlula n'hweti u tlula n'hweti u tlula n'hweti, loko se u ta hoxa mali ya wena u ya yi veka, va ta mali muni ya interest or ya TAX kona kwalaho ka mali ya wena?

Akhawunti ya cheke i akhawunti leyi hatlisaka ku hakela mali ya masiku hinkwawo, u nga hlwelanga. Kambe ya savings account ya hlwela ku humesa mali hikuva ya ti-savings yi nga teka masiku ma seven or twelve ku ya hi leswi ni u nga yi endlisa xiswona ku ri yi reflect-a naswona yi kuma na interest.

Tibangi ti tekela enhlokweni laha munhu a humaka kona, ti-credit balance, monthly payment na swikweleti swin'wana, swi nga ha va swa swakudya, swa swiambalo. Leswaku yi kota ku ku tshemba leswaku wena wa hakela a wu na vutsotsi. Va endla background check leyi nga ta kota ku chekisisa hinkwaswo hi hi ID ya wena ya leswaku a wu koloti kahelo kumbe u endlisa ku yini.

A ndzi ta vutisa mutsundzuxi leswaku mali leyi loko ni yi teka ndzi yi hakela n'hweti na n'hweti? Yi na ti-interest ta mali muni loko yi vuya? Endzhaku ka tin'hweti tingani. Leswaku ndzi tshama ndzi ti lulamiserile ku humesa mali ya vanhu hinkwayo, ndzi nga endlanga tinkingha tin'wani to ka ti nga hakeli kumbe vutsotsi byo ka byi nga tivikani.

Lexi lawulaka matirhiselo ya mali ya wena hi khadi ra xikweleti hileswaku wena u tirhisisa ku yini mali, u xava swilo swo durha ku fika hi kwini. Leswaku u nga hundzi xikweleti xa lexi u xi kolotaka, u fanele ku xava swilo hi nxavo wa le hansi leswaku u nga vi na tinkingha tin'wana.

Ku xaviselana ka forex hi leswi tirhisaka hi khadi ngopfu ra FNB laha va xavaka hi makete. Loko graph yi tlakuka van'wani va xava loko yi ya hansi van'wani va va xavisa. Leswi endlaka leswaku ikhonomi yi ya emahlweni hi ndlela yeleyo.

Ndzi nga yi tsundzuxa leswaku yi tshama yi ti lulamiserile ku endla mali leyi nga ta kuma freedom-o hi yona loko yi ya eZanzibar. Hikuva tirhandi ta cinca, ikhonomi ya halaya na ya haleni a ti fambisani. Tirhandi ta kona ta hambana ti na ntikelo yo hambana, ti xava swilo swa ntikelo wo hambana hikokwalaho ka ku va ti kha ti hambana. EZanzibar va tirhisa ti-dollar sign kasi haleni va tirhisa tirhandi.

Yi khumba vaxavi na vamabindzu na vafambi hikuva, loko ti-rate-i ti tlakuka ikhonomi ya tlakuka, loko swilo swi durha hinkwaswo swa durha. Leswi nga endlaka leswaku vamabindzu va wa, kumbe va chajiwa ehenhla hikuva va kha va famba va ya kwalomu.

Magoza lama lavekaka ku pfula khadi, hi leswi wena u nga na swona. ti-background cheke na leswi va swi endlaka. Kasi swi fanelo, wena u fanele u va u nga ri ku koloteni, u fanele u tisa adirese laha u humaka kona leswaku va kota ku tiva leswaku u tshama kwini, u huma kwini.

Bangi leyi ni nga n'wi hlohlotela ku yi pfula, i ya Tyme Bank hikuva monthly interest yona a yi durhi ku tlula letin'wana. Naswona loko u humesa mali kumbe u nghenisa mali a yi charge-i nchumu, ya endla leswaku wena u va u ri kahle. Mali ya wena yi tshama yi nga ri ku yi nga ku tirheni ngopfu.

Swivutiso leswi ndzi nga swi vutisaka i ku vutisa leswaku, hi yihi bangi leyi yi chajaka ngopfu ti-monthly interest. Ku kondza ndzi twisisa leswaku hi yihi yi nga charge-iki ngopfu ya n'hweti na n'hweti. Leswaku ndzi ta kota ku hlawula leyi charge-aka interest ya le hansi kahle, hayi leyo durha ngopfu leyi ni nga ta ka ni nga yi koti ku yi fikelela. Ndzi ta kota ku kuma leyi ndzi yi fikelelaka hi ku va ndzi kha ndzi tiva interest rate ya n'hweti na n'hweti.

Tibangi ti lava tiadirese ya vutshamo leswaku loko u tshuka u nga hakelanga swin'wani ti kota ku ku tela, ti ta kota ku ku fikelela. Matsalwa lama ma nga tirhisiwa hi vumbhoni leswaku xa ku wena u xavile hi siku rihi na rihi. Naswona ya kombisa na adirese ya hosi ya laha wena u humaka kona, va kota ku hatla va ku kuma loko u pfuka u lavekile.

Leswi a swi ta endla leswaku ndzi nga titwi kahle, naswona a ndzi ta hlamula leswaku ndzi nga ka ndzi nga endli va nga ndzi pfulela akhawunti ndzi ri hava adirese ya vutshamo lebyi tirhaka xana. Hikuva a ndzi nga tiyimiselanga leswaku kumbe ku tiva leswaku adirese leyi ndzi nga yi tisa a yi tirhi.

E-e ndzi nga ka ndzi nga pfumeli leswaku ndzi nyika munhu ndhawu ya vutshamo hi vumbhoni, hikuva munhu a nga teka adirese ya mina a ya lomba hi yona mali. Loko a nga hakeli va va banga swi nga endleka va tela mina leswaku va ehleketa leswaku hi mina ndzi nga lomba mali, kumbe va fika va tekela mina swin'wana hikuva adirese yi yi yi confirm-a leswaku hi mina ni tshamaka kwalahaya exitandini xona xelexo.

Swivangelo swa leswaku vanhu va pfula tiakhawunti ta le bangi i ku veka mali, na leswaku va endlela lavan'wani va va sendela mali, va va sendela transfering, na ti-savings na ya ticheke ya leswaku van'wana va kota ku huma hi yona. Na transfering abroad leswaku yi kota ku olova.

Ndlela yo antswa i ku veka mali ya wena ebangi hikuva ebangi yi va yi hlayisekile, nakona yi va yi yi nga ka yi nga tirheni swin'wana na swin'wana swa useless hi ku va ya ha ri ekhadini. Kasi loko yi tshama ematirasini, na swigevenga swi nga tshuka swi tile swi fika swi ku gwajisa swi yi teka. Kasi loko a yi ri ekhadini kumbe ebangini a yi ta va yi hlayisekile swinene.

Ti endlela leswaku loko ko tshuka ku ve na xipfumalamhangu xa xo humelela kwala na kwala, u kota ku endla mali ya wena yi huma hi xihatla ku sivela leswaku nghena ekhombyeni. Leswi swi endla leswaku wena u tshama u hlayisekile, na ku tshama u tshembele leswaku u nga humesa mali ya wena nkarhi wihi na wihi na loko swo ka swi nga langutelanga swo tshuka swi humelerile.

Ndzi vutisile leswaku hi yihi yi chajaka ngopfu nakona yi chaja mali muni hi n'hweti? Interest rate ya yona i mali muni? Leswaku ndzi kota ku tshama ndzi ti lulamiserile ku humesa mali leyi nga ta kota ku ni hlayisa nkarhi wihi na wihi. Leswaku ndzi nga humesi mali yo tala leyi nga ta ka ni nga yi langutelangi.

Makhadi ya xikweleti ma hakeriwa lembe na lembe hikuva, ma kha ma hakeriwa ti-interest na ku hakela ti-TAX to karhi ta ta ti-bank-a. Na ku endla leswaku ikhonomi yi nga wi.

Ina ndza ha ha hakela kumbe u nga ha hakela mali n'hweti lembe na lembe. Hikuva khadi loko ri va ra ha ri ku tirheni, ri va ri nga pfariwanga ri kombisa leswaku ra ha ri active swi vula leswaku wena wa ha hlayiwa ka ku khadi relero u le ku ri tirhiseni.

E-e, mali ya lembe na lembe a yi tlheriseriwi endzhaku hambi wo khansela, kumbe ku pfala khadi ra wena ra xikweleti. Hikuva mali se yi va yi tirhe swin'wana ku fana na ti-interest rates ti va se ti tirhile, ikhonomi yi va yi hakeriwile na ti-TAX ti va ti hakeriwile hi yona mali yaliya u va ku u yi hakerile.

Ina mali ya hakela lembe na lembe ya hambana ku ya hi muxaka wa khadi ra xikweleti. Ku fana na FNB i nga hakela hi mali yitsongo hi yitsongo, ka Capitec u kuma ku u yi hakela yo talatala. Ina ya hambana.

Mimpfuno ya khadi ya swikweleti leyi hakeriwaka mali lembe na lembe, ya cheque. debit and savings. Ta hakeriwa lembe na lembe.

Leswi u faneleke ku swi langutisa u nga se hlawula khadi ra xikweleti, i ku languta leswaku khadi rero ri pfumelela ti-interest ta muni hi n'hweti na n'hweti kumbe hi lembe na lembe. U languta tibangi hinkwato ku ya hi xikhwama xa wena.

Ku ya hi vutivi bya mina, makhadi ya swikweleti ya tirha hileswaku wena u tirha kwini, loko va ku lomba va lava ku tiva na leswaku u tshama kwini, naswona va ha ku chajisa kwihi ku ya hi hi standard xa wena kumbe networth ya wena.

Lexi nga lawulaka leswaku u fanele u hakela mali muni eka khadi ra wena ra xikweleti ku nga ha va, credit leyi u yi kolotaka already, monthly allowance, networth ya wena yi nga kota ku decide-a na leswaku u tirha yini.

Ndzi ehleketa leswaku va nga ha ku chuhisa leswaku u hakela mali ya vona, no endla repossession ya ku teka yindlu kumbe movha. Ku ya hi leswi u nga na swona loko mali ya kona yi tele. Kumbe va ku block-a leswaku u nga ha pfuli khadi na rin'we kwala Afrika-Dzonga na kun'wana.

Matsalwa lawa u faneleke ku va nyika wona loko u ta pfula akhawunti ya xikweleti. I papila ra le hosini ya adirese laha u kumaka kona, ku kombisa leswaku u tshama kwini. ID ya wena, na wun'wana na tinambara ta wena na ti-email ta wena. Hi leswi va swi lavaka ngopfungopfu.

Khadi leri ndzi ri lavela leswaku ndzi ta kota ku tirhisa mali ya mina kahle, eka mpimanyeto lowu va nga ta va pime wona na ku hakela mali hi katsongokatsongo, ndzi nga tikeriwi ngopfu. Nakona ndzi ta va ndzi xavile swilo swa mina, loko se va va ta va ndzi lombile kumbe loko ndzi va kha ndzi hakela hikuva ndzi va ndzi kha ndzi hakela mali hi ntsananantsanana kumbe hi ntsongontsongo.

Ku nga ha va ndzingano wa ntsengo, inflation-i, matirhiselo ya mali ya wena, leyi chekaka leswaku u kolota mali muni.

Mali ya khomixini leyi faneleke u yi hakela loko u xava nhundzu eka matiko mambe, ku nga ha va TAX-i. Ku va va kota ku charge-a mali ya leswaku wena u kotille ku xava eka tiko ro ka ri nga ra wena, nakona xikan'wekan'we na ku hakela mali ya transport-o kumbe ya xo famba.

Akhawunti leyi nga ya wena yi nga endla leswaku u kota ku ti hlayisela mali ya wena eka nkarhi wa wena, hi pace ya wena, hi endlelo ra wena ra nkarhi na nkarhi, ku ya wena leswaku u lavisisa ku yini. Tanihi leswi mali ku nga xitlhangu xa vutomi, mali yi tirha vutomi hinkwabyo. So swi kahle leswaku munhu a va a pfule akhawunti ya bangi ya yena leswaku a kota ku veka mali na ku ti hlayisela yona. Tanihi leswi mali ku nga xitlhangu xa vutomi.

Ndzi nga xi tsundzuxaka ya pfula bangi ya Tyme Bank. Hikuva bangi ya Tyme Bank yi na ti-interest ta le hansi to hakela n'hweti na n'hweti xikan'wekan'we na lembe hinkwaro. For vana va xikolo na vana njhe, yi va yi ri kahle loko u nga tirhi.

Maphepha lama va ma lavaka tanihi muaaki wa le handle kumbe loko u nga tshami kona, xo sungula va nga lava passport yi komba khodi ya tiko leri u humaka kona. Va lava na proof of residence laha ma ka kona, pasi ra wena na rona va ri lava ku tiyisisa leswaku u munhu wa njhani, na na police clearance yo komba ku u na milandzu kumbe u hava.

Munhu wo ka a nga koti ku o ka a nga lavi ku pfula akhawunti ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku swi na nghozi ku tshama na mali yo tala yo hundza ten thousand hi ku va na ku khoma va nga ku khoma tanihiloko munhu a ri ku wiseni ka ikhonomi loko a nga ri ku hoxeni mali a bangi.

Swiletelo leswi munhu a faneleke ku swi landzelela loko a pfula akhawunti ya le bangi u fanele ku tiva leswaku u fane a hoxa mali n'hweti na n'hweti akhawuntini na leswaku loko va a hoxa mali va ta boheka ku teka yin'wani va yisa ka ka ti-savings ta vona tanihi matirhelo ma bangi.

I ku loko mali yi ri ka fixed account a yi koti ku tirhiseka hi ku olova tanihiloko yi va u yi lock-eriwini nakona yi lava ku notice ku va yi nghena ka akhawunti ya wena loko u ta va u yi humesile kahle kahle fixed akhawunti akhawunti leyi endlaka leswaku mali yi va yi vekiwile ku ringana nkarhi wo lehanyana.

Munhu magoza lama a nga ma tekaka ku va a pfula akhawunti ya yena kumbe ku pfala ka ka ka makhadi yo fana na Capitec ABSA kumbe FNB a nga tirhisa online banking lahayani a fika a ku stop akhawunti kumbe a ya a bangi straight va n'wi endlela leswaku a fika a va byela na na na xikongomelo xa ku va yena why a lava ku pfala akhawunti yo karhi.

Xivangelo xo va vanhu va hlayisa mali yo ka yi nga humi nkarhi wihi na wihi hikokwalaho ko va va va endlela swi rindza mhangu na ku xava timovha kumbe swikweleti ku hakela swikweleti loko nkarhi yin'wana yi ta va yi hlayisekile mali ku ringanela ku hakela swikweleti swa vona.

Fixed deposit yi tirha hi ndlela leyi loko u hoxa mali swi lava ku wena va vheta va yi gwimbela ka fixed u nga za u yi tirhisa va ku vekela yona ku ringana nkarhi wun'wana lowu nga ta wu nga ta ku fana na loko va nga ku vekela lembe hinkwaro va kha va teka leswiya swo va deposit a vona ka fixed account laha mali yi nga ta ku nga ta ka a nga koti ku yi humesa hi wexe ku nga ri na notice leyi va nga yi veka kumbe mi nga twanana yona na va le bank.

Swi ndzi endla ndzi ndzi titwa kahle hikuva swi tiyisisa leswaku mali ya mina a yi vekiwile nakona yi hlayisiwile tanihi nawu wa Afrika naswona ha swi tiva hinkwenu leswaku mali yi loko u yi humesa kumbe u nghenisa va boheka ku teka ti-interest rate leswaku swi kota ku pfuxa ikhonomi.

Swivutiso leswi ndzi nga swi vutisaka loko ndzi fika ebangi hi matirhelo ya akhawunti ya muxaka wa cheque ndzi nga ha vutisa leswaku akhawunti leyi yi hoxa mali muni hi n'hweti kumbe yi dya mali muni hi n'hweti eka mali loko ka mali muni loko yi hoxile tanihileswi ndzi swi tivaka leswaku ku na ti-interest rate eka bangi yin'wana na yin'wana se ndzi nga vutisa xo fambisana na sweswo na ku na malombelo ya mali leswaku ndzi nga lomba mali muni yi vuya na mali muni eka nkarhi wo karhi.

Kokwana ndzi nga n'wi hlamusela hi ndlela leyi leswaku u fanerile ku humesa mali yo pfula khadi leswaku khadi ra yena leri a ri pfulaka ri ta kota ku va activated kumbe ku va ri tirha na ku n'wi tsundzuxa leswaku loko mali a yi hoxa loko a fanele a yi humesa yi nge humesi xiswona leswi a nga yi xiyisisisa xiswona tanihileswi u nga na ti-interest rate loko munhu a hoxa mali kumbe na loko a yi humesa.

Nkoka wa ku va munhu a ti pfulela akhawunti ya bangi leyi a yi tsakelaka i ku va a swi tiva leswaku bangi leyi a yi pfulaka kumbe akhawunti i akhawunti leyi a yi pfulaka eka bangi leyi a yi pfulaka i mali muni interest rate ya kona xikan'we kan'we na matirhelo ma yona ku ma tirhisa ku yini hi n'hweti na malombelo ya yona.

Endzhaku ka loko munhu a pfule khadi ra bangi yo karhi tindlela leti a nga ti tirhisaka ku kambisisa akhawunti ya yena a nga ha endla online banking ku cheka kumbe ku langutisa akhawunti ya yena ku yi na mali muni yi hoxe mali muni kumbe yi humese mali muni ka n'hweti yo karhi kumbe a ya a bangi straight ku ya va tivisa kumbe ku ya va kombisa kumbe ku ya va vutisa leswaku va n'wi endlela bank statement lexi nga ta komba hi laha mali yi nga huma hi kona na ku nghena ha kona eka n'hweti yo karhi.

Munghana wa mina swi fanerile ku va u pfala akhawunti ya wena loko u nga ha lavi ku yi tirhisa ku tisirhelela wena n'winyi leswaku va le bangi u kota ku swi tiva leswaku wena a wa ha ri ku yi tirhiseni akhawunti ya wena va nga koti ku ku charger mali yo karhi ya n'hweti ya ku fana na ti-interest rate.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

Mbuyelo wo pfula akhawunti ya wena ya bindzu i ku va business akhawunti kumbe akhawunti ya bindzu yi nga chajiwi ti-rate ta le henhla nkarhi wun'wana yi nga chajiwi at all nakan'we eka tibangi tin'wani to fana na ti-FNB a va yi charge hikuva va swi tiva leswaku i akhawunti ya bindzu.